Ewe, kukho umhlobo wam owakhe waqhagamshela kwiWi-Fi yasimahla kwivenkile yekofu ukuze ajonge iakhawunti yakhe yasebhankini, engazange ayazi kukho umphuli womthetho, ihekha eyayikufuphi, eyakha iWi-Fi yobuxoki enegama elifana nelo levenkile. Lo mntu wangena kwiakhawunti yomhlobo wam, wathatha iinkcukacha zakhe zokungena, emva koko imali yakhutshwa kwiakhawunti, ngaphandle kwemvume yakhe.

Ewe, ndiyayikhumbula kwaye ndithanda ukuyibhala phantsi. Ukuba ndiyilibele ndingajonga kwisixhobo sam esidityaniswe nayo, ikhompyutha yam. Ndingayifumana phaa kwizicwangciso zenethiwekhi, okanye ukuba ndiyilibele ndifowunele umnikezi nkonzo.

Ewe, iinkampani zamaphephandaba zijongene nemingeni ngokuba abantu abaninzi bafunda iindaba simahla kwi-intanethi. I-intanethi ivule amathuba okuba nabani na apapashe iindaba, kuquka ii-blog kunye nentatheli ezizimeleyo. Oku kuthetha ukuba amaphephandaba emveli ajongene nokhuphiswano olukhulu.

Ndicebisa umntu angasebenzisa ezi zixhobo, umthamo wamandla ongaphazamisekiyo, i-UPS. I-UPS inokuqhuba amandla weWi-Fi kunye nezinye izixhobo ezibalulekileyo ngexesha likacimicimi wombane. Iqinisekisa ukuba uqhagamshelwano lweintanethi luhlala lusebenza ixesha elithile. Kuxhomekeka ubungakanani beUPS. Ukuba ucimicimi uyaqhubekeka ixesha elide, ijenareyitha inokusetyenziswa ukuxhasa izixhobo ezininzi, kuquka iWi-Fi kunye nezinye izixhobo ezibalulekileyo.

Ndicinga ukuba andikwazi ukuphila ngaphandle kwefowuni yam, kuba indihlanganisa kuyo yonke imiba yempilo. Umzekelo, inceda ndihlale ndinxibelelene nosapho nabahlobo bam, nokuba ngocingo, imiyalezo okanye kumaqonga wezonxibelelwano. Kwakhona iyindlela ebalulekileyo kumaxesha kaxakeka. Ifowuni yam inikeza ukufikelela kolwazi ngokukhawuleza, njengohlaziyo lweendaba, imiyalelo kunye nezikhumbuzo zemisebenzi ezibalulekileyo. Ezo meko zibalulekile kum kuba zindinika imvakalelo yokhuseleko, inkxaso kunye noqhagamshelwano.

Ewe, ndakhe ndahlangabezana nengxaki yeWi-Fi. Ndikhumbula ndikwindawo yokutya eneWi-Fi yasimahla, ndazama ukuthumela iprojekthi yesikolo. Uqhagamshelwano lwalucotha kakhulu kwaye ndihlala ndiphuma kwiWi-Fi. Ndazama ukulayisha umsebenzi wam ngamaxesha ngamaxesha amaninzi, kodwa iWi-Fi ayizange ivume. Emva kokulinda ixesha elide, ekugqibeleni kwafuneka ndihambe ngaphandle kokuwuthumela. Ndandikhathazeke kakhulu kuba ndandinezinto zonke zilungile, kodwa i-intanethi ecothayo yandivimbela ukufaka umsebenzi wam ngexesha.

Ewe, ifowuni yam yandiphazamisa kwitheko lomhlobo wam. Ndazifumana ndijonge efowunini, kodwa abanye abantu bayancokola ndingabahoyanga. Ndandijonge ukufumana i-imeyili ebalulekileyo. Oko kwadala ukuba umhlobo wam akhalaze. Ndaxolisa ngempazamo, ndayithathela ingqalelo, sonwabela itheko kwamnandi.

Ndicinga into yokuba sizawubeka umda kumakhasi onxibelelwano. Siza kwenza isigqibo sokunciphisa ixesha esilichitha kumaqonga ezonxibelelwano. Siza kuvumelana kwixesha elifanele ukujonga iifowuni zethu kwaye singacofi zifowuni xa sikunye. Ngokunjalo singabeka ixesha, ixesha lefowuni engazusetyenziswa, njengexesha lokutya okanye phambi kokulala, ukuze siqale ukufunda nokuchitha ixesha elinye nomnye.